Ke rata go tshameka e-sports ka gonne go nkgontsha go iketlisa mo ditlhopheng tse di farologaneng le go itlosa bodutu morago ga 'tsatsi le le tshipi. Fa ke tshameka ke ikutlwa ke phuthologile ebile ke itumetse mme ke kgona go dira metshameko le ditsala tse ke di ratang, gape ke ithuta maano le bokgoni jwa go dira diqetho ka potlako. Se se thusang mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi le fa go le jalo, ke leka go tsaya nako e e tshwanetseng gore ke se ke ka tshameka thata.

Ee, ke akanya gore go nna ga metshameko mo megaleng go fokotsa go tshameka ka namana ga metshameko. Megala e ruta batho melao, e thusa go godisa bokgoni jwa bona le go tshameka ka tsela e e siameng. Ka jalo, batho ba tshameka ka tsela e e tlhokegang ebile e thabisang.

Fa ke batla motshameko o mošwa go tshameka, ke ka leka motshameko wa e-sports o o nang le kgaisano e e tseneletseng jaaka Fort Knight kgotsa FIFA. Ke kgatlhegela motshameko o o nang le dikgwetlho, o o thusang go godisa bokgoni jwa me mme o ntlhagisa go dira diqetho ka potlako. Gape ke rata metshameko e e nang le ditsala tse ke ka di tshamekang gore go nne monate le go nna le botsala mo go tshamekeng .

Diileketoroniki di fetotse tsela e batho ba tshamekang metshameko ka yone ka gonne jaanong batho ba ka tshameka kwa ntle ga go nna le motshameko ka nako e nngwe le e nngwe. Metshameko ya seileketeroniki e dira gore batho ba kgone go kopanya metshameko e mentsi, go godisa bokgoni jwa bona le go tshameka le batho mo lefatsheng lotlhe ka nako e e tshwanetseng. Ka jalo, go dira gore metshameko e e tumileng e nne e e itumedisang le e e e ntsi.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki ke gore e nkgontsha go itlosa bodutu le go nthusa go phomola morago ga 'tsatsi le le tshipi. Ke rata fa go na le dikgwetlho le dipotso tse di ntseng jalo ka gonne e dira gore ke dirise bokgoni jwa me jwa go nagana ka potlako le go dira diqetho tse di siameng. Gape, ke itumelela go tshameka le ditsala. Ka jalo, go nna monate ebile go nna le botsala mo go tshamekeng.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tlhokega computer kgotsa mogala o o nang le inthanete e e tseneletseng le metshameko e e tshwanelang go tshamekwa ka inthanete. Go botlhokwa gape go itse melao ya motshameko le go nna le botsogo jo bo siameng fa o tshameka nako e e telele. E nngwe ya metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng ke FIFA, Call of Duty le Ford Knight ka gonne batho ba le bantsi ba e tshameka mo lefatsheng lotlhe mme e na le kgaisano e e ntsi.